Umfuyi weebhokhwe angayikhusela imfuyo yakhe kumakhalane ngokuthi ihlale kwindawo ecocekileyo, nokuyinika izikhuselimzimba zonke ezifanelekileyo.

Ngokokubona kwam abalimi bangaxhaswa ngasezimalini kwakunye nokuba , nokuba bafumane izakhono zokuthi bakwazi ukulima ngohlobo olungcono ukuze amashishini abo akhule nemveliso yabo ikhule.

Batshana bam, ndiyalibulela kakhulu umdla wenu wokuza apha efama nizondinceda. Kodwa nisebancinci kakhulu anisoze nikwazi umelana nomsebenzi owenziwa apha. Ndiyathembisa noko xa nithe ingathi niyakhula noko kancinci ndawunibiza nize nizondincedisa ngoba ndingamamkela kakhulu uncedo lwenu. Enkosi.

Hayi ndingamxelela umqashi wam uba andikwazi kuwenza lo msebenzi ndingakhuselekanga, ndingaziva ndikhuselekile. Makenze ndlela zonke ndifumane izixhobo ezilungileyo nezifanelekileyo ekufuneke ndisebenze ngazo.

Ispinatshi, iitapile, ii-green ii-peppers, zingakhula kakuhle kulo mhlaba wam ngoba umhlaba wam utyebile, kwaye ispinatshi siyakhula kakuhle kakhulu xa ndijongile.

Andiyazi noba umbona ungakhula kakuhle na ngoba kwindawo endihlala kuyo iyanqaba kakhulu imvula. Kodwa ke ndiphinde ndibe nethemba ngoba xa ithe yana inetha ngamandla kakhulu, kodwa xa inqabile hayi iyanqaba. Ithemba loba angakhula kakuhle umbona andinalo.

Hayi mntakwethu, akukho lula , akukho lula ukufuya amahashe. Maninzi amayeza afunwa ngamahashe kwaye ayabiza ngasempokothweni. Ngako ke akukho lula tu ukufuya amahashe.

Isipinatshi eso ndingasikha ndisisebenzise apha endlini, apha endlini. Zininzi iiresipi endinozifunda ezisebenzisa isipinatshi. Esinye ndingabelana naso koomakhelwane. Esinye ndenze , ndifumane ngaso inzuzomali ngokuthi ndisithengise apha ekuhlaleni.

Yho, into efika kuqala engqondweni yam kukokuba andizolahlekelwa na litakane eli lisandukuzalwa yinkomo le ifileyo.

Abafuyi bangazama bafumane iindlela ezinokwenza kube lula ukuthi iigusha, iimfuyo zabo zingalifumani uchwane kwaye bazame nokwenza iindawo ezihlala kuzo ezi gusha zingabi nodaka kakhulu.

Into enokwenza ulutsha lube nomdla kakhulu kwezolimo yinto yokuba kungenziwa kubekho indlela yoxhaso nokukhuthaza ulutsha. Kubekho neendlela zokuba xa umntu ethe wafumana uxhaso apha ekulimeni angakukhuthazeka njani ukuze aqhubekeke phambili, ishishini lakhe likhule libheke phambili.

Usindisa ukutya kwakho kungamoshakali kwaye kungafunyanwa zizifo.

Ii-grapes kunye nezitrobherizi zikhula kakhulu, kakuhle kakhulu kwisixeko saseKapa. I-weather yakhona iyahambelana nokukhula kwayo, ngoba ndiyabona igreyiphu nestrobheri ziyawuthanda , zikhula kakuhle kumhlaba owomileyo.

Iitumato azikhuli kakuhle kwindawo enelanga kakhulu ziyatsha, zikhula kakuhle kwindawo enesheyidi nendawo efumileyo.

Umfama osakhulayo udinga umhlaba, udinga imali, udinga uba nazo zonke izixhobo zokulima ukuze azowuphumelela.

Yinkxaso, kufumana inkxaso kurhulumente nokufumana izakhono ukuze bazokwazi ukulima bhetere kunakuqala.

Iintsapho ezininzi ezilalini zingaqalisa ukufuya iinkukhu, inganceda kakhulu oko. Kunganyusa uqoqosho apha elalini. Iifemeli ezininzi apha elalini zingaxhasa kwaye abahlali bangayeka uhamba imigama emide ukuya ezidolophini ukuyothenga.

Hayi, asoze incede ngoba ezinye izityalo ziyingozi kwaye noyokuzingela akukhuselekanga, ngoba zininzi izilwanyana ezindle eziyingozi kakhulu. Ngako ke ayisoze ilunge leyo into.

Ewe ndiyaphikisana, ngoba okunye ukutya okulahlwayo sube kuyingozi. Ngoko ke loo nto ingabeka imfuyo yakho esichengeni, ulahlekelwe yimfuyo yakho.

Idinga imfundo esesikweni ngoba ininzi into edibene nokulima, ayokukulima qha. Uyadinga uqeqesho ngokwasezimalini, uyadinga uqeqesho ngokuba ngawaphi amachiza alungileyo adingekayo ukuze ishishini lakho lokulima liphumelele.

Kunzima ukufuya iigusha ngoba funeke uzikhusele kwizifo, funeka uzijongile ukuba zifumana ukutya okufanelekileyo.

Kuba iswekile idingeka maxa onke. Iswekile idingeka kwinto yonke.

Ndingamxelela umhlobo wam akulunganga uhlala nehagu endlini, ihagu kufuneka ihleli phaa kwihoki yayo nezinye iihagu. Ngokwenza oko angabe uphula imiqathango ngokwezemfuyo, angaba sengxakini kakhulu.